Kungamele ngiqale ngibheke ukukhathazeka kwabo, ngibhekane nako ngqo, ebese ngigqamisa izinzuzo zendlela entsha. Njengokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi, nokwanda kwesivuno sezitshalo, futhi nginikeze ubufakazi obuvela ezifundweni zokuhlola noma ukuhlola. Ukwengeza, nginganikeza ukwesekwa nokuqeqeshwa ukuze ngisize abalimi basebenzise indlela entsha ngempumelelo, futhi ngibhekane nezingozi ezingaba khona noma izinselelo.

Ukulima okujwayelekile kuvame ukusebenzisa ukuhlukaniswa kwemigaqo okufanayo ukuze kusetshenziswe imishini kanye nesivuno sezitshalo, kanti ukulima ngokwemvelo kungase kusebenzise ukuhlukaniswa kwemigqa okuhlukahlukene ukuze kuthuthukiswe impilo yomhlabathi, ukuhlukahluka kwemvelo kanye nokulingana kwemvelo.

Izilawuli zamasiko njengokujikeleziswa kwezitshalo kanye nokukhucululwa kwendle, kungasetshenziswa ukulawula izinambuzane ngokuphazamisa umjikelezo wempilo yazo, kanye nokunciphisa indawo yazo. Ukujikelezwa kwezitshalo kubandakanya ukushintsha uhlobo lwezitshalo ezitshalwa endaweni ethile ukuze kwephule umjikelezo wempilo yezinambuzane.

UZenani Msweli, wenza ngcono impilo yomhlabathi ngokusebenzisa amasu afana nokushintshaniswa kwezitshalo, ukwengeza izinto eziphilayo ezifana nomquba, nokusebenzisa izindlela zokulima kokulondoloza. Lezi zindlela zisiza ekugcineni ukuvunda komhlabathi, ukwakheka kanye nempilo iyonke, okuholela emphumeleni yokulima esimeme.

Izinzuzo zokulima okuphilayo zikaMandla, zifaka impilo yenhlabathi ethuthukisiwe, ukuhlukahluka kwemvelo, kanye nezinzuzo ezingase zibe phezulu ngenxa yamanani aphezulu omkhiqizo wemvelo, kodwa-ke, izinselelo angase abhekane nazo zihlanganisa isivuno sokuqala esiphansi, isikhathi soshintsho ngaphambi kokuqinisekiswa kwe-organic. Okungathatha iminyaka eminingana kanye nokungaqiniseki mayelana nokuzimisela kwamakhasimende ukukhokha amanani aphezulu emikhiqizo ye-organic.

Isinqumo sikamama uZodwa sokunikela ngemifino eyeqile emindenini ehlwempu, siyancomeka futhi sibonisa ukuzinikela kwakhe ekubuyiseleni emphakathini. Njengelungu lomphakathi bengingamuncoma ngokuzinikela kwakhe, ngimukhuthaze ukuthi aqhubeke nalo mkhuba. Izenzo zakhe azisizi nje kuphela labo abaswele, kodwa futhi zibekela abanye isibonelo esihle.

Ukuze avimbele isifo samawolintshi ekubhubhiseni izihlahla zakhe umlimi, kufanele abone izifo. Asuse izihlahla ezinamagciwane, alawule izifo ezithwalwa izihlahla, asebenzise izinto zokutshala ezingenazifo. Aphinde athuthukise impilo yezihlahla, aqaphele njalo insimu yezithelo. Asebenzise izindlela zokuvikela izifo, futhi athintane nochwepheshe.

Ukubhekana nenkinga yogandaganda ophukile. Umlimi kungafanele ahlole umonakalo, athintane nebhukwana, axhumane nochwepheshe ukuze bathole usizo. Abeke kuqala ukulungiswa. Ahlole ezinye izixazululo, futhi asebenzise ukunakekela kokuvimbela ukuphuka esikhathini esizayo.

UMaMdleko kungenzeka ukuthi wayelungisa inhlabathi yokutshala ummbila noma isitshalo esifanayo esidinga ukuhlukaniswa kwemigqa ukuze sikhule kahle.

Ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane nomanyolo wamakhemikhali kwezolimo, kunomthelela omkhulu kwezemvelo nempilo. Okuhlanganisa ukungcoliswa kwamanzi, ukucekelwa phansi kwenhlabathi, ukulahleka kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, kanye nezindaba zempilo yabantu ezifana nomdlavuza kanye nokuphazamiseka kwemizwa.

Ngingatshala lonke uhlobo lwezithelo ukuze ngingeke ngizithole sengiya emakethe ngenxa yento engingakwazi ukuzitshalela yona, kanti engingakuzingela uma sengidinga ukudla, sekungaba inyama kuphela.

Izindlela ezifaka phakathi ukukha ngesandla, ukusika ngemimese noma amasikela, noma usebenzise sona isandla ukuze kuncishiswe umonakalo nokumosha. Bese kuthi amasu anjengokubamba isikhathi esifanele, ukuphatha kahle, ukusetshenziswa kwamathuluzi afanele, ukuqeqesha abavuni, nokuphatha ngendlela efanele ngemva kokuvuna okubalulekile.

Akuzange kungiphathe kahle okwenzekile. Kube yiphutha elikhulu ukuthi izimbuzi zakho zitholakale seziphula uthango lakwami, Kodwa-ke njengomakhelwane ngiyacabanga ukuthi angeke ngikubambele igqubu, kodwa engizokucela ukuthi kungaphinde futhi kwenzeke. Wenze isiqiniseko sokuthi izimbuzi zakho uyazivalela.

Ukuze kubhekwane nokwehluleka kwezitshalo ngenxa yempilo ebuthakathaka yomhlabathi. Umlimi udinga izinsiza ezifana nokuhlolwa kwenhlabathi, umanyolo, amathuluzi okuphatha ukuchelela, ukuqondiswa kokushintshaniswa kwezitshalo, izinto eziphilayo, ukuqeqeshwa, ukusekelwa ngezimali, kanye nokufinyelela ezimakethe namathuluzi.

Ukuze ngihlole izidingo zokupakisha zenkampani kanye nemigomo, ngingenza umhlangano wokuqala noma inhlolovo, ngihlaziye amaphakheji amanje, ngiqoqe imininingwane yabathengi, ngenze ucwaningo lwemakethe, ngiqonde imigomo yokusimama, ngiphinde ngihlole izidingo zokusebenza. Ngihlole ukuthi kungenzeka yini kanye nezindleko, futhi ngithuthukise ama-prototypes okuhlola.

Ukuze ulawule ukumelana nezibulala zinambuzane, amasu ahlanganisa ukulawula kwezinambuzane okudidiyelwe, ukujikeleziswa kwezitshalo, ukuzungezisa izibulala zinambuzane. Ukulawulwa kwezinto eziphilayo, izindlela zofuzo, ukulima okunembayo, ukuqapha, nokufundisa umphakathi.

Umehluko ekuvuneni ngesandla phakathi kwezimboni ezifana nezezimbali. Uhlanganisa ukuzwela komkhiqizo, imvamisa yokuvuna nokuphatha ngemva kokuvuna. Ukuthuthukiswa kungenziwa ngokusebenzisa imishini, ukuqeqeshwa kwabasebenzi namathuluzi e-egonomic.

Ukuhlola izinzuzo ezingaba khona kanye nezihibe zokuvuna mathupha. Ngingacabangela izici ezifana nokuncipha komonakalo wezitshalo, ukukhetha okukhulayo, ukwehla kokutshalwa kwezimali kokuqala, nokudalwa kwemisebenzi njengezinzuzo, kodwa-ke ngizophinde ngicabangele izithiyo ezingase zibe khona. Okuhlanganisa ukukhuphuka kwezindleko zabasebenzi, ukunciphisa ukusebenza kahle, izidingo zomzimba kubasebenzi, kanye nezinselelo zokulawula ikhwalithi.

Umpheki kufanele akhuthaze amakhasimende ukuthi adle ngezikhathi ezithile zonyaka, njengoba esekela abalimi bendawo, futhi enikeza ukudla okusha, kodwa futhi acabange ukunikeza ukuguquguquka okuthile ukuze kuhlangatshezwane nezintandokazi zamakhasimende. Okungenzeka ngokukhetha okulinganiselwe kwezindlo ezingezona zesizini noma izithako ezilondoloziwe. Ukufundisa amakhasimende ngezinzuzo zokudla kwesizini nakho kungasiza ukuphatha okulindelekile, futhi kwakhe isisekelo samakhasimende esithembekile.